Mna ndicinga ukuba abantu balungele ukuyamkela le ndlela yezothutho ngoba kaloku iphephile kwaye iyimali. Noko iyaseyiveka yona kunezinye izithuthi ezi. Ziqhutywa ngokukhathalelwa kwaye zikufikisa kwangethuba. Azithathi xesha lide ufika apho uya khona. Noko zona ndiyazikhetha noxa ke ithatha ixesha ke ukuba izibe khona ezinye. Mna ndiyazithanda iitreyini ezi.

Soze tu, soze siphathwe ngoonoteksi tu. Ayingomhlaba kaCodeta lo. UMzantsi Afrika unee-guide lines nee-laws that its citizens should abide by. Umntu akazulawulwa uba makathini ngemoto yakhe, kwaye abanandlela yothetha nabantu kwaye baqhuba recklessly endleleni, abanankathalo. Abantu aba bayabapakisha ngathi ziisaldana, ufike bepakishene bekhwelene, abantwana benyathelene. Yhoo kuloo ndlela ayinokwazeka tu ngoba kaloku kukunyoluka oko kwaye ke ngoku kufuneka yaziwe uba lo ayikhange iqalise iba ngumhlaba kaCodeta. Asizuphathwa ngabantu tu.

Hayi, andivumelani nayo leyo into ngoba kaloku kuseMzantsi Afrika, sigayidwa yi-law, and akekho umntu o-above the law apha eMzantsi Afrika. Kwaye wonkumntu unelungelo ledemokhrasi, ithetha ukuthi loo nto leyo unelungelo losebenzisa noba yintoni ofuna uyisebenzisa ngemali yakho oyibhatalayo. Umntu angasebenzisa noba sesiphi isithuthi afuna usisebenzisa, kwaye mna abanandlela yophatha abantu. Abantu aba bayabapakisha banze ii-overload, iingozi ezindleleni. Baqhuba ingathi abaqhubi imiphefumlo yabantu. Abanankathalo qha, benza ngokuthanda kwabo endleleni.

Kaloku endleleni umntu xa eqhuba pha akaqhubi yedwa, kwaye endleleni kukho abantu abaneefemeli zabo, kwaye kukho umthetho eMzantsi Afrika wokuba umntu uqhuba enelayisensi and eqhuba nje enelayisensi funeka azazile imiqathango yendlela uba isebenza njani. Ukwazi uba akhusele yena, akhusele nabanye abantu ukuze abanye abantu bafike emakwabo bephephile. Xa umntu ezawunika umntu, ewe imoto siyavuma uba yeyenu, kodwa ke endleleni kukho obunye ubom umntu anobubulala phaa. Ngaloo ndlela leyo ayilunganga ke.

Mna ndicinga ukuba uba kungafakwa more of i-security kwalapha, amaphara akhutshwe, kujongwe amatikiti qho, ukuba ngubani umntu emeluba uyakhwela apha etreyinini, ukuze abantu bazive bekhuselekile. Naxa kubonakala ii-security zisenyuka sisehla abantu bazive bekhuselekile. Namacango avaleke kakuhle amacango eetreyini, zonke ezo zinto.

Xa usebenzisa iteksi ke, i-worse xa uhleli pha ngaphambili, uye ube ngumntu obalayo iitshintshi zabantu. Apha ekubaleni kwabantu unceda udrayiva ngoba kaloku akazukwazi udrayiva athi eqhuba abe ebhatalisa abantu. Iba lugalelo lam ke elo eziteksini ezo apho ke ude uyofika apho uya khona, ibe nguwe obalisayo i-change notshintshela abantu iimali zabo ubale ekadrayiva, uyoqokelele umnike. Lelam ke elo igalelo olo ngoba kaloku kuthintela iingozi ezo endleleni ungathi udrayiva eqhuba abe efunwa i-five rand e-back okanye abe ebala iimali zabantu.